Thepa eo ke e rekileng, ho se tsebi, sa dintho tsa matsoho, ke e ngata haholo, ebile e lekane hore nka bapatsa, setso saka, ka bokgabane, boqhetseke, le bohlwahlwa bo tswileng matsoho, ebile bo sa belaetse.

Ka setso saka, rangwane le malome, ba emetse tse itseng lelapeng. Rangwane yena lelapeng, o e emetse ntate, ha malome yena a emetse mme.

Bo mme ba bapala karolo e kgolo, ho ha morwetsana a hola, ho mo lokisetsa, hoba mosadi wa sebele. Ka ho mo ruta ho hlatswa dijana ho hlwekisa ntlo, ho hlatswa washene, ho pheha, ho fiela lebala, le tse ding tse ngata. Ka hoo, ke yona karolo, e bapalwang ke bo mme, ho hodisa morwetsana, ho mo lokisetsa, hoba mosadi wa sebele.

Ha ngata, ngwana ya sa tloswang, kgutsana ya motswadi, o ye a hlahelwe, ke bo madimabe bo bophelong. Ha ngata dintho tsa hae, ha di ke dimo tsamaele hantle, ho bonahala abana, le diphephetso bophelong, le dintho tse ntse di mo kgutlisetsa bophelong, tse ntseng dimokgutlisetsa morao bophelong.

Ka nnete, nnete, dijo tsa setso, di etsa hore, re dule re hopola, hore re re bo mang. Tsela eo diphehwang ka yona, di phehwa ka tsela, ya se kgale, kgale, ha o pheha moroho, o lokela ho tshela fela metsi, o tshele le letswai.

Nkgono Matladi, nna maikutlo aka, a ho bipa ngwana, jwalo ka ngwana mosotho, kere ho nepahetse haholo, hore ngwana e hlile, a n a tshireletswe, ka ntho tsa sesotho, jwalo ka mosotho, ho nepahetse, ha o ratilwe, o mo etseditse mosebetsi ona. Ke tshepa mme ma Molakeng a mo tiisitse, jwaloka ha e le ngaka ya popota, meya e ditshila, haho potang, hore e tla kgona, ho lematsa ngwana enwa wa lesea.

Ntho e kgolo, ka moetlo wa sesotho, ke hore, re kgona ho rutana, le ho ruta e moloko, wa hona jwale, le hore molokong omong o tlang, o tla phela jwang, ho nne ho phela jwang, maemo a bophelo a nepahetseng, le a sa nepahalang. Nalane ya batho ba batsho, re ntse re rutwa dikolong, marang rang, reya e fumana, hohle reya e fumana.

Ha re sheba mekgwa ya hona jwale, batjha ba se ba rata marang rang, ho feta dintho tsohle, hore mekgwa ya kgale kgale, ya ho pheha dijo tsa setso, e finyelle ho batjha. Re ka nka dithuto tsena, re dimaneha, e maqepheng a marang rang a dikgokahano, hore batjha ba tle ba, fumantshwe dithuto tsena.

Ke motho ya ratang mekete ya setso. Ke e tsamaya haholo ha ele teng motseng mona, ke tsamaya mabollo, ke tsamaya hohle moo, hotlabe hona le mekete ya setso, jwalo ka bo mokgibo, manganyi, mohobelo le tse ding tse ngata.

Ho amohelwa le lapeng le letjha, ke tlotla e kgolo haholo. Hobane ho bonahala, le ka moketjana, o e tswang, ho amohela ngwetsi.

Tsela tseo, barwetsana ba tlamehang ho di tsamaya, ho fihlella tsatsi leo, ke hore baseke ba bua le baholo, ba lelapeng leo, ka tsela efeng kapa efe. Ba lokela ho bua ka hlompho, ebile ba kgetha le tsela eo, ba lokelang ho bua ka yona, le batho ba baholo, ba lokela ho sebedisa bohlale.

Moketeng o teng wa lenyalo, ketlo pheha bohobe, ke phehe papa, nama ya kgomo, nama ya kgoho, ebe ke pheha cabbage le ditapole.